Okunye ukukhungatheka okuvamile ngenkathi kulindele ibhasi noma ugibele ibhasi, kuhlanganisa ukubambezeleka kwebhasi, ibhasi eligcwele kakhulu, ukungabi nalwazi lokuthi selizofika nini, izimo ezishisayo noma ezibandayo, ukuntuleka kokuphepha noma indawo yokuhlala kahle. Lezi zimo zenza ulwazi lube yisikhathi esicasulayo noma esikhungekile.

Hlela ama-toll ngokubheka usayizi, isisindo, nokuthi imoto ikhipha umoya ongakanani. Izimoto ezinkulu nezikhipha umoya ongcolile zikhokha kakhulu, bese izimoto ezihambisana nemvelo zithola izaphulelo. Sebenzisa ama-centre ne-digital tolling, ukuze kube lula futhi kusheshe. Lokhu kwenza uhlelo lube lungelo futhi lusebenze kahle.

Izinselelo ezinkulu kubantu abadala ababhekana nazo zokusebenzisa izinto zokuhamba zomphakathi zifaka, ukuhamba okunzima noma ukugibela nokwehla ebhasini, isikhathi ezingalungile noma ukulibala kwezitimela noma izimoto, ukuntuleka kwezindawo zokuhlala ezinethezekile, ukungabi nolwazi lobuchwepheshe bokusebenzisa ama-apps noma amathikithi adijithali. Lokhu kwenza uhambo lube lukhuni futhi kube nzima ukuhamba ngendlela ezwakalayo kubantu asebebadala.

Yebo, ukwethembeka kwamabhasi kunomthelela omkhulu, uma amabhasi ehlala ebambezekile noma engalindelekile. Kungcono ngikhethe ukushayela noma ukusebenzisa enye indlela, ngoba ukuthembeka kwamabhasi kubalulekile ukuze ufinyelele ngesikhathi lapho uya khona, noma ezikoleni, emsebenzini, noma kwezinye izinhlelo.

Ama-shuttles angahlanganiswa nezinye izindlela zokuhamba kanje, ukuhlanganiswa ama-shuttle neziteshi zamabhasi, noma zezitimela, ukuze kube lula ukushintsha indlela. Ukusebenzisa ama-apps noma amashejuli acacile ukusiza abantu bazi ukuthi bazohamba kanjani, nini. Ukuhlinzeka ngama-shuttle aseduze nemizi okuhlala abantu abadala, ukuze bangashishwa ukuhamba kude. Lokhu kudala uhambo oluphumelelayo nolungenamthungo kubantu asebebadala.

Ngizizwa kahle, yile nzuzo zemvelo zikaloliwe, ngoba bakhipha umoya ongcolile kancane kunamaloli noma izindiza. Bangathutha inqwaba yezimpahla ngesikhathi esisodwa, kunciphise ingqalazisinda egcwele. Yebo, isikhathi sokuletha siyashintsha uma izimpahla zidinga ukufika masinyana. Kungase kudingeke ezinye izindlela, kodwa uma kunesikhathi, uloliwe uyindlela engcono kakhulu futhi enobungani nemvelo.

Kubalulekile kakhulu ukubona izikhathi zokudiliva ezisheshayo ezimpahleni zikaloliwe, ngoba kukhulisa ukwethembeka kwesevisi. Kwenza kube lula ukuhlela ukuthunyelwa kwezimpahla, kwehlisa ukukhathazeka mayelana nokubambezeleka. Uma izikhathi zokulethwa zicacile futhi zingashesha. Ngizizwa ngikhethekile futhi nginethemba ngalolu hlobo lokuzithutha.

Ezokuthutha zomphakathi zingalungiselelwa izidingo zezaguka zasemakhaya ngokwenza lokhu, ukuhlinzeka ngama-shuttle noma amabhasi amancane ajwayele ukufinyelela ezindaweni ezikude. Ukuhlelelwa kwesheduli elula nengaguquguquki, ukuze kube lula ukuyiqonda, izindawo zokuhlala enethezekile nezokuphepha ezanele, ukuqeqeshwa kwabashayeli ukube babe nomusa futhi basize abantu abadala, ukusebenzisa ubuchwepheshe obulula noma okungadingi amafoni ahlakaniphile. Lokhu kusiza izaguga zikwazi ukuhamba kahle, kalula, ngokuvikelela, nangokuzethemba.

Njengomshayeli weloli, ngingalungisa umzila noma amahora okusebenza kanje, ngisebenzisa amacebo omzila, ngihamba ngezikhathi ezingelona iphuzu lapho izindleko noma umgwaqo kungasetshenziswa kakhulu, ngikhetha imizila emide kodwa engasetshenziswa kakhulu uma isikhathi sisavuma, ngisebenzisa ama-platform aku-inthanethi ukubheka amanani entela yomgwaqo kusasenesikhathi. Lokhu kunciphisa izindleko futhi kwenza uhambo lube nenqubekela phambili.